Abantu abadala ebenza ukuba bathandabuze ukufuna unyango kokuba bona ngokwenkolelo yabo yakudala babengalukhangeli unyango kwiziko lezempilo. Babezinyanga ngokwabo bazikhelele ngokwabo amachiza bazenzele ngokwabo, ngoku unyango lwangoku abakholelwa kulo.

Abanye babo abantu abadala baxatyisiwe kakhulu luluntu. Olunye uluntu lufuna ulwazi ngempilo nangemvelaphi yabo kubantu bakudala kungako ke bebaxabisekile abantu abantu bakudala. Bafuna ulwazi nangendlela ababephila ngayo kudala, babengaphili olu hlobo siphila lona ngoku kule minyaka siphila kulo.

Ewe, imali yenkamnkam iluncedo kakhulu kubantu abadala, abanye bayakwazi uyokubona oogqirha ngoku ngemali yenkamnkam batsho bakwazi ukuzibhatalela. Abanye bakwazi nokuzithengela amachiza xa ethe alabikho elo chiza kwiziko lezempilo bayolikhangela kwiivenkile ezithengisa amachiza ngemali yabo yenkamnkam.

Utata ngutata wam noba sekekhule kangakanani na ndiza kumhlamba ngokwam ndimlungiselele ngokwam yonke into. Ndiqinisekise ukuba nendlu yangasese ikufuphi ukuba angaya kuyo.

Mama, ndiyakuqonda ukuba unesithukuthezi udinga umntu oza kuchithisa isithukuthezi. Kunganjani ukuba ndikuzamele umzukulwana azokuhlala nawe apha ekhayeni azokuchithisa isizungu. Okanye ndiqashe umntu oza kuhlala nawe akujonge ajonge nezinye izinto zekhaya, akuchithise isithukuthezi. Ndizamhlawula loo mntu noko ungade uye kwikhaya labadala, kodwa ke uba uyafuna ukuya kwikhaya labadala ndiza kwenza njalo mzali. Ndkukhangelele ikhaya labadala elisemgangathweni.

Ugogo kuyanyanzeleka ukuba ndimfunele umntu aqinisekise ukuba amayeza wakhe uwathatha ngexesha elifanelekileyo. Akawathathi before ixesha okanye emva kwexesha elifanelekileyo umntu ozawumane emkhumbuza ukuba makhulu lixesha lokuthatha amayeza wakho ngoku.

Kaloku dadewethu umama kufuneka umntu oza kumjonga rhoqo noza kuqinisekisa ukuba amachiza uwathatha ngendlela. Aqinisekise uwathatha amachiza wakhe emva kwesidlo sakhe. Xa ke ehleli yedwa apha kungekho mntu womjonga kuzoba nzima ke ngoku. Kuyanyanzeleka simsile kuba uza kuncedakala pha. Asimlahli sizawumane siyomjonga userayithi na yonke into isahamba ngendlela na.

Ezinye iindawo zokugcina abantu abadala azinankathalo, azibanakekeli ngokupheleleyo abantu abadala. Ezinye azikho mgangathweni, abanye bababantu bajonga abantu abadala abaqeqeshelwa loo nto. Abanye abayiphili le nto bayayenza kuba befuna ukufumana imali ababahoyanga abantu abadala.

Ngeemini zenkamnkam ndihamba naye ndimxelele masiqale evenkileni siyokuthenga ukutya, kunyanzelekile utye phambi kokuba uthenge utywala. Utywala buyingozi ingakumbi emntwini omdala ingakumbi emntwini obusela engatyanga. Ukutya kuyimpilo kunyanzelekile ke siqale ngokutya ze itsheyinji ebuyayo ungazithengela noba iyi-one noba zimbini iibhotile zento eselwayo.

Esi sibonelelo uza kusifumana ke tatomncinci into yokuqala omawuyenze kukuzithengela ukutya okuza kuhlala inyanga yonke. Uzithengele izinxibo, enye ibali uyibeke yeyengxaki ezithile ezizawuvela ngesaquphe iinto ezifana nokuba xa ugula ukwazi ukuqashelwa imoto ikuse emtholampilo.

Into endingayenza kukuzama ukuqhakamshelana nomntu ophethe kwisebe lezempilo ndimcacisele ngale meko yenzeka kulaa klinikhi esezilalini, unqongophalo lwamayeza abantu bayagula bawadinga kakhulu amayeza anqongopheleyo ke kulaa kliniki. Ndingena iinzame zoba ndiyambhalela okanye ndimtsalele umnxeba ndimchazele ngemeko eyenzeka kulaa kliniki njenga gqirha.

Ndingacela intombazana le ahamba nayo ibe yiyo enditolikelayo and ngokolwazi lwam abantu abadala nabagula kakhulu kuye kuqalwe ngabo kwiziko lezempilo. Ndingaqala ngabo ke ndicele intombazana le izo cacisela umakhulu ngendlela abaqhele ukuthetha ngayo endlini.

Ndingabacacisela ngokwendlela endicaciselwe ngayo nam ukuba eklinikhi kwenzeke impazamo enje ngoko ke ayizukwazi ukubuyela kuthi. Ngako ke singagoduka sibuye ngolunye usuku, kodwa ukuba ikufuphi le ndawo ithunyelwe kuyo singakwazi ukuya kuyo siye kufumana uncedo.

Ewe zithatha ewe ndingathi ezi klinikhi zihambayo zithatha indawo yamaziko okhathalelo lwempilo. abanye abantu bayayidinga amachiza zibe zingekho iikliniki. Le klinikhi ke yeyona izawuba luncedo kubo imane ifika ngezo ntsuku iphinde ihambe ifike kwezo ntsuku abantu abangenazo iikliniki ezisisigxina, so le klinikhi yethutyana iluncedo kakhulu kuluntu.

Ukuqala kwam ukundwendwela ugqirha into endisayikhumbulayo ngamachiza endandiyalelwe nguugqirha nendlela aselwa ngayo. Amachiza ichiza amanintsi awuwathathi ungekafumani isidlo uwathatha emva kwesidlo. Likhona ichiza lasekuseni likhona ichiza lasemini likhona ichiza lasemva kwemini urhatya ukutsho. Wonke ke la machiza abhaliwe apha ngaphandle ukuba ndithatha kangaphi ngemini. Ndiwathatha phambi kokutya okanye emva kokutya. Ndikhumbula nesigulo endandinaso, wandixelela ugqiba nonobangela waso nokuba khona ukuze sinyangeke kufuna ndenze ntoni.